Nka se kgone ho bapala dipina tse ratwang ke lona hobane seyalemoyeng ho na le motho a sebetsanang le ho kgetha dipina tse bapalang seyalemoyeng. Nna ka bo nna ke tlo ikgethela dipina tsa ka tse mamelwang ke nna tse ratwang ke nna. Tsa seyalemoyeng di kgethuwa ke motho o mong ya sebetsanang le tsona. Nna ke mamela dipina tse fapaneng, le tseo ke di bapalang seyalemoyeng.

Ntho eo ke e tsebang ke hore bohlale bona ba maiketsetso bo etseditswe batho ko sebediswa hore ho sebediswe ke batho le ho sebeletsa batho ha batho ba sa bo hloke. Le hape ha batho ba sa bo sebedise le bona, ha hona moo bo tlo yang teng. Ka baka le no nong, ke nahana basebetsi ho tlo ba tlo dula kapa bona batho ba tlo tlo dula ho ba na le seo ba hlokahalang ho sona. Moo e leng horeng ho hlokahala matsoho a batho teng. Dintho tsena na tsa bohlale ba maiketsetso e nka se dule le tsona fela hobane di etseditse ho phethe, ho sebeletsa batho, le ho etsetsa le ho etsa maphelo a batho bobebe.

Ke nahana hore ho tla hlokahala hore bahaisane baithuti ho sebedisa difonofono tsa bona hore ba shebe ditaba mono nong, le hore tse ding tsa ditaba ba di mamele diseyalemoyeng kapa di- television-eng. Hobaneng hona jwale ditaba tsa dipampiri ha di sa sebetsa haholo kapa ha di sa rekiswa haholo mehleng ya hona jwale. seyalemoyeng le television-eng.

Nka mo eletsa hore a hle a, a be mong hore a ipotse yena ka bo yena hore e le kannete, o na le kgahleho e no nong ya hore a lo bala ditaba radio-ng. Le hape le hore a e yele sekolo ntho eno hobane, ho na le dikolo tse rutang batho ka tsa radio-ng le dintho tse ding. E se feela ho bala ditaba radio-ng empa le ho etsa dintho tse ding radio mono nong jwalo ka ha ho qala ho bala ditaba tseo.

Wi-Fi ke yona e leng horeng ya sebetsa hore disebediswa tseo di sebedisang ka tlung hore di kgone hore di kene inthaneteng. Di sebedise internet-e le hore Wi-Fi ke yona e leng horeng e e etsang hore disebediswa tsa hao ka ka lelapeng di kgone ho romellana melaetsa ka botsona le disebediswa tse ding kapa difounu tse ding di-computer tse ding. Wi-Fi e sebetsa molemo wa yona ke .

Hangata Wi-Fi ha motlakase o wele, le yona e na le nako ya hore e sokodise ka signal le ka nako tse ding. Pele o nka kgetha kapa o reka Wi-Fi o shebe e leng horeng haholoholo e tla kgona ho sebetsa motseng kapa sebakeng seo e leng hore o se o dula ho sona.

E sebakeng sa moo ke dulang teng, ha ka utlwela ka yona. Ke ne ke dula feela ke bona batho ba tletse monno. Ya ba ha ke botsisisa hore na ho etsahalang kana e le yona ke tsebang hore ke Wi-Fi mononong ya mahala. Ho e sebedisa ke rata ho sebedisa teng ha ho sena batho mono hobane ha batho ba le bangata le yona signal ya teng, ha e be ha e ha e be hantle e ba e ba butle, ha e ba ha e be ka pelenyana.

Mmuso o ka etsa melawana e laolang theko ya di-Wi-Fi setjhabeng sa rona. Hore batho ba kgone ho ho ipatalla yona, Wi-Fi ena na ba sa behele ka thoko ditlhoko tsa bona.

Nka mo eletsa hore a nke kgutso di-social media-eng kapa hona internet-eng. Kamora mononong, a shebe le hore ke bo mang ba ne ntse ba mo hlekefetsa, haebe ho hlokahala a ba ise maponeseng batho banonong.

Lebaka ke hore batho matsatsing ana na ha ba sa founa haholo, empa ba se ba romellana melaetsa di-social media-eng mono. E leng horeng le ha o sa kgona ho fumana motho, motho yena o tla kgona hore a fumane molaetsa wa hao. A utlwe na o no o no mmatlela eng ka mokgwa o no nong batho ha ba sa bona bohlokwa ba hore o bo tso mo founela, kapa hobaneng o so sa foune, kapa hobaneng o nka nako e telele o sa foune. O sebedisa yona mohala ona na wa hao wa thekeng.

Nna ha se ha ngata ke balang ditaba tse seng tsona hobane hangata be ke ya di-platform-ong tse leng ho reng kgale di ntse di le teng. Ho tloha nakong tseo eleng hore ho no ntso sebediswa dipampiri le hape ke sebedisa di-platform tse leng horeng di a hlahella TV mona na, empa le hape di hlahisa ditaba tsa bona di-platform-ong tse tshwanang le tse tsa di digital-e. Jwanong ke bentse ke ya di-platform-ong tseno. Ke tshepa tsona haholo ha se ha ngata ke di-platform-ong tsena tse ding tse ntjha tseo ke sa di tlwaelang.